Yinto endandikhe ndayenza before ngaphambili but ngokusebenza kwam ke ekuseni yayinto engandixhaphakelanga. Yona yinto enikisa umdla kakhulu ngokuba uyakwazi uzihlalela uphole uvule ingqondo yakho, ulibale ngayo yonke enye into eyenzekayo ubukele nje ubuhle bendalo only.

Imidlalo enokwazi ukuyenza, abanokwazi ukuyidlala yimidlalo efana ne-soccer, ibhola ekhatywayo, ibhola yombhoxo kunye nekhrikethi apha ezilalini. Leyo imidlalo yeyona izawuba gcina besempilweni and izawuba qokelela ukuba bangakwazi ukungena kwiziyobisi and nakulwaphulomthetho.

Umthetho endinowukhupha mna ngulena wokuba umntu xa efumene i-yellow card ahambe ayohlala ngaphandle for i-fifteen minutes then aphinde abuyele ebaleni. Ngoba abadlali aba bakhetha besenza iimpazamo ezininzi ngento yokuba umntu uzawufumana i-yellow card okanye ikhadi elityheli ayohlala phaa ngaphandle then aphinde abuyele ngaphakathi ebaleni. Loo nto ikwenza ukuba bangakhathali.

Esikolweni sam into babeyikhuthaza ngamandla yibhola ekhatywayo nebhola yombhoxo ngoba ezaa izinto zezona bezikwazi ukuqokelela abafundi zibabeke kwindawo eyi-one, bakwazi ukudibana bakhuthazane and bonwabe. And ibibanceda nokubanceda cause bekukho amaxesha okwazi ukuphuma kuyodlalwa nezinye izikolo, kulapho ke abafundi bebeyivuyela kakhulu kuleyo into and beyikhuthalela. Ububona naxa kudlalwayo kugcwala oko, wonke umntu usebaleni kungekho zinto zininzi okuthiwa umfundi esithi bophule okanye ubhaqwe endaweni ethile esophula umthetho.

Kwingingqi yam mna into exhaphakileyo kakhulu okanye ethandwa kakhulu yibhola ekhatywayo and if bendinokwazi uqala elam iqela, bendinoqala lona.

Igalufa yinto bendinokwazi ukuyidlala leyo nomngani wam. Kulapho zizakonwabisa khona and kulapho izawusidibanisa khona, isisuse kwizinto ezininzi ezifana nokusela and also nokuhlala elokishini singenzi nto. Yiyona nto ebizawukwazi ukusinceda kakhulu leyo and ndingavuya nyhani ukuyidlala leyo into.

Iinto esizonwabisa ngayo nabahlobo bam xa sinemali isikakhulu siyathanda ukuzikhupha sihambe siyokonwaba ngaphandle like emalwandle, lapho sifike sibhraye khona inyama de sincokole sikhetshaphe kwizinto. Okanye sihambe siye e-mall siyodlala ii-games phayana, siphinde siye nasebalini.

Ndingathi ngabafana bakaMandela ngoba ibhola yesizwe yoMzantsi Afrika iqale ngelaa xesha uMandela aphuma ngalo eRobben Island ezoba yi-president. Ibonakalisa ukhululeko lwethu and ukonwaba kwethu ngelaa xesha.

Iminqweno yam owokuqala kukuba ndibone umntana wam ephumelela, efumana ikamva eliphuhlileyo kuneli lam and ndimbone esiya esikolweni esizawuwazi ukumnceda kwikamva lakhe. And ndimbone engasokoli nto ngoku ndisaphilayo njengeli hlobo mna ndikhule ngalo.

Ndicinga ukuba ziyalazi, ulutsha luyazazi but ingxaki abafuni ukuzibandakanya kuba ixesha litshintsha and iteknoloji inintsi mvanje. And nezinga lokusela utywala lelona liphakamileyo ngoba abafuni ukuya emabaleni, bathi zizinto zakudala ezo.

Iiholide zikaDisemba eMzantsi Afrika lixesha lokwazi apho abantu bakwaziyo uthi udibana okanye ukuhlala nee-families zabo konwatywe kube mnandi, loo nto leyo singakwaziyo ukuyenza apha phakathi enyakeni kuba ingulowo nalowo usemsebenzini wakhe abanye basesikolweni. And eli xesha sinalo lweholide zikaDisemba lelokudibanisa imindeni.